Lokhu bengakwenza ukuthi kusize abantu abadala ngokuthi bakhe izindawo lapho kuzohlala khona abantu abadala uma sebebadala. Bezokwazi ukuthi benakekelwe bethole lonke usizo abaludingayo.

Into engenziwa abahlali kuleyo ndawo ukuthi bethole mhlawumbe izincwadi zokufunda zabantu abadala noma bekwazi ukuthi befundise abantu abadala imidlalo bese bezokwazi ukuthi bezilolonge noma bazane bonke kangcono.

Mina ngokwami ukubona ngibona ukuthi kumele kube khona ukutshalwa zimali ukuze kuzoshesha isikhathi esiphatha ngazo noma yonke into izolungela abantu abasebenzayo.

Into engenziwa emakhaya ukuthi kutholakale ukuthi kwenziwe amapaki noma kwenziwe izitolo ezinkulu noma kwakhiwe khona izikole, , izibhedlela ngayo kanye nazo zonke le zinto ezidingakalayo ukuthi umphakathi ukwazi ukusizakala.

Ngokubona kwami ziba zimbi nakakhulu ngenxa yokuthi lapho esuke zihamba khona kusuke kungcolile futhi i-dust-i noma nokungcola kuyakwazi ukungena ezintweni bese zenza ibe zimbi kakhulu.

Into engingayenza ngingayifaka emgaqweni la yayikhona ukuze isheshe ukufika entweni zabantu, futhi ngithole indlela yokuthi bengabambezeleki endleleni noma uma kungathiwa kukhona ekumele bekwenze bedlule nje bengalokhu bemiswa.

Ibhasi lami libuye lingafiki ngesikhathi ngenxa yokuthi ngezinye iy'nkathi kusuke kube khona i-traffic emgaqweni bese lokho kudala ukuthi ingakwazi imoto ukufika ngesikhathi esishiwo.

Into engingayenza ukuthi ngithole izihlalo ezingakwazi ukuthi abantu abadala behlale kuzo ngaphandle kokuthi bebe nenkinga yomzimba, futhi enye into engingayenza ukuthi ngithole into ukuthi abantu abadala beyenze uma besesendleleni abahamba ngayo.

La ma-shuttle angasiza abantu abadala ukuthi bekwazi ukuthi behlale kahle futhi bengabi nakho ukukhathazeka uma kumele behambe bephume noma bengene ebhasini ngenxa yokuthi kuzobe kunesikhala esiningi.

Into engingayenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlele isikhathi lapho bonke abantu abadala khona bezobe sebelungele ukuthi behambe ukuze kungabi bikho isikhathi lapho abantu bezogcina bengafikanga ngesikhathi lapho ekumele beye khona.

Bengazuza isikhathi esihle kakhulu impela uma kungathiwa bagibela kuso le sikhungo se-shuttle, lapho ekuyogibela khona abantu abadala.

Zonke lezi mali zithinta ngendlela engekho yinhle le khampani ngenxa yokuthi kuzomele ikhiphe imali eningi uma kumele ikhiphe impahla eningi. Lokho kuyishaya kakhulu-ke ikhampani.

Le simo lesi sokugibela amabhasi sona silungile, koda sithatha isikhathi esincane kakhulu uma sesihamba endleleni.

Lokhu akufani sijojo ngenxa yokuthi la bantu besonto abadala futhi bona bathola uhlelo oluhle kakhulu olungafani nolwabanye, bona bayatotoswa. Laba bomphakathi bona abalutholi lolo hlelo lokuphatha.

Kungaba esikhulu kakhulu emoyeni, kodwa futhi nokuphathisa kungaba inkinga ezimpahleni zami engizidingayo, koda-ke lokho bayokulungisa bona ngoba uma kungathiwa akulungi, ngiyobasuwa.

Abantu abadala yibona abahlakaniphile emphakathini nabo bengafaka uvo lwabo uma kungathiwa behlangene nekhansela ukuthi ikuphi okungenzeka emphakathini ukuze kuqhubeke umphakathi ukhule futhi udlondlobe.

Lokhu kuyodinga umuntu ozimisele kakhulu koda-ke, indlela engingamisa ngayo ukuthi ngizame ukuthi ngikhulise imali eningi ukuze ngizokwazi ukukhokhela ama-toll amaningi ngesikhathi esisodwa. Lokho kuzosiza ukuthi ngingonge imali futhi ngikwazi ukunaka nezinye izinto ebengingazenza.